Nna ho ya ka nna social media ha ena tsona dintho tse ntle. Hobaneng ke tjho tjena? Ke hobane batho ba social media ba tla o rekisetsa maka, o ithole o kgameile o batla ho etsa dintho tseo o sa di kgoneng. Nako tse ding o ithole ho na le batho ba bangata tse ba hlokahetse, ba ipolaya, ba bang ba ipolaile hobane ho na le ntho e bitswang hore ke Social Bullying. Ke ntho e sa lokang hohang eo, ha ya loka hohang. Monate wa ho ba na le yona social media hee ke hore batho ba kgona hore ba etse tjhelete, ba kgone hore ba iphedise.

Ho bua nnete yona e ya kgathatsa haholo ebile e seng hanyane, e ba mosebetsi o tenang hobane ra ntsha jwale ra kenya, ho a tshwana le ha re ka re ha re ntshe hoo ho bolela hore mohlomong re ka se ke ra shebella TV jwale re tla tlameha hore re ntshe empa yona ha e ntshware hantle hohang, hohang ha e ntshware hantle.

Tsona ha di kgone ho o thusa ka ho phethahala hobane nako tse ding ho na le ntho tse ding tse sa kgonang hore di o thuse ka tsona, o tla fumana di se di o bolella hore ha di utlwisise ntho o e bolelang, jwala ho ya ka nna ke bona di-chat box tsena di sena molemo ho na le motho hobane motho o kgona lehlo mo hlalosetsa hantle seo o se batlang. Nako tse ding o fumane hore hore ha o motho ya tsebang ho bua sona Sekgowa seno jwale o batla motho o tla bua Sesotho hore o kgone ho mo hlalosetsa hantle hore o hloka thuso ka eng.

E tla sebetsa jwang? E ka se kgone hore e sebetse ebile ha hona letho leo re tla tlameha hore re etse ha Wi-Fi e sa kgone hore e sebetse o tla tlameha hore o leletse batho ba teng hore e be bona ba tlang ba o thuse hobane ka nnete ha re na yona tsebo ya tsona ntho tsena.

Ke a leboha mme wa ka ha o kgonne hore letsetsa. Ee, ke a utlwa hore o na le mathata ha o kgone ho kena monana inthaneteng ya hao. Jwale nthwe ke kopa o nketsetsa yona, ke kopa o ntjhekele yona mane polakeng hore e polakeile hantle na hobane e tlamehile e polake hantle ebile e hlahise mmala o green ho bontsha hore ka nnete e light-ile, e ba ne le ntho e di-dot-nyana tse tharo tseno. Ha ho le jwalo, ke kopa o disconnect-e monana founung ya hao, ha o qeta o kgutlele hore e kgone hore o kenye PIN hape o be e sebedise ke a leboha hee. Dankie.

Router ke mme wa Wi-Fi. Ka ntle ho router ha ho na Wi-Fi. O hlokahala hore o bane le router hore o kgone ho bana le Wi-Fi.

Nna di Wi-Fi tse ke di tsebang tsa mahala ke tsena tsa setjhaba. Ho na le di Wi-Fi tsa mahala tse kentsweng dikolong empa tseno di hloka PIN. O tlamehile o bane le ntho e bitswang hore ke password ya teng. Ho bo bana le tsenana tse tswang diholong, ee, le tsona tseo hee ho bo na le password e ngotsweng mono, wa e kenya mono founung ya hao, wa connect-a. Haholo ba di kenyeditse batho ba hlokang mosebetsi.

Ke a leboha mohlomphehi. mohlomphehi ke na le mathata mona la maobane ho ne ho sena motlakase jwale ha ho sena motlakase jwalo elare ha o kgutla motlakase wa kgutla ka matla jwale o sentse monana router, ke re ha ke connect-a ho yona ha e connect-e, e hana ho connect-a monana laptop-ong le mohaleng, jwale ke na le mathata hobane jwale ha ho na le mohala o kenang. Ke kopa thuso.

Eya mme ne ke letsitse ke re ke tlo le bolella hore router e ke e rekileng ho lona e se e senyehile ene ha ne ke sheba monana e ne e bontsha ho na le ntho e bitswang hore ke guarantee jwale ne ke tlo founa tjena ke botsa hore ho tlamehile hore ke etse jwang hore le kgone hore le mfumanele e nngwe hobane ke batla ho sebetsa.

Lebaka le etsang hore ho se ka bana le dipampiri tse tsamaiswang monana motseng hore re kgone ho tseba hore ho etsahalang ke hobane ha ho na tjhelete. Jwale ne re kopa hore morena wa motse ona ebe yena a re ngollang mangolo a hlalosang haeba ho na le taba tseo tlamehileng hore re di tsebe tsa motseng. Jwale ne ke batla ho utlwa hore ekabe lona batho ba setjhaba le e bona jwang?